Ukuze umhlobo wam aphumelele kwisicelo sekhadi lekhredithi makaqinisekise ukuba unemali engenayo ezinzileyo, umlamdo wakhe wokuhlawula izikweleti ulungile, igcwalise isicelo ngokuchanekileyo, ukhethe ikhadi elifanelekileyo neemfuno zakhe, angakwazi ukuhlawula izikweleti zakhe rhoqo ukuba kuya konyusa amathuba akhe okuphumelela.

Abantu badinga ikhadi lekhredithi kuba linceda ukuthenga ngokulula nangokukhawuleza, ukufumana imalimboleko yesikhashana kwizinto eziphuthumayo, ukuphucula umlando wokuhlawula izikweletu, ukuhamba ngaphandle kokuthwala imali eninzi, ukuthenga izinto ezixabisa kakhulu ngokulula, ukufumana izibonelo ezifana neembuyiselo zemali kunye namaphupha okuhamba.

Ukuba ibhanki iyala isicelo sam sekhadi letyala ngenxa ye-credit score ephantsi ndiziva ndiphoxekile, ndingenalo ithemba, ndizibuza ukuba ndiphazame phi. Kodwa ndinomdla wokufunda nokuphucula imeko yam yezezimali kwixesha elizayo.

Iakhawunti yebhanki eMzantsi Afrika kufuneka uze uphathe isazisi esisemthethweni, isiqinisekiso sendawo ohlala kuyo, ingayi-bill yombane amanzi nezinye. Imali yokuqala xa ifuneka, ifomu lesicelo eligcwele, i-reference okanye umqondiso wezazisi kumntu ongqinelanayo.

Abantu badinga ikhadi ledebhithi kuba linceda, one, ukulawula kunye nokusebenzisa imali esecaleni. Okwesibini, ukuhlawula ngokukhawuleza ngaphandle kwemali esandleni. Okwesithathu, ukuthenga kwi-intanethi ngokukhuselekileyo. Okwesine, ukukhupha imali kwi-ATM nanini na. Okwesihlanu, ukukhusela imali ngokunciphisa ukuthwala imali eninzi. Okokugqibela, ukugwema ukudala isikweletu kuba imali ithathwa ngqo kwiakhawunti.

Ukuvelisa ubungqina bedilesi xa uvula iakhawunti yebhanki yinto elungileyo kuba okokuqala kunceda ukuqinisekisa ubunyani bomntu. Okwesibini, kuthintela ubuqhetseba kunye nenkohlakalo. Okwesithathu, kuqinisekisa unxibelelwano olusebenzayo phakathi kwebhanki nomxumi. Okwesine, kuqinisekisa ukuhambelana nemithetho ye-KYC kunye ne-AML. Le nto iphucula ukhuseleko kunye nomgangatho weenkonzo zebhanki.

Ukuba i-ATM iginye ikhadi lam ndiziva ndiphoxekile, ndingenamandla, ndixhalabile ngokhuseleko lwemali yam. Ndifuna uncedo olukhawulezileyo kwaye ndiphazamisekile ngenxa yempazamo.

Xa i-ATM iginye ikhadi lam ndiza kuhlala ndizolile, ndifowune ibhanki ngokukhawuleza, ndiyeke ukusebenzisa ikhadi, ndifumane uncedo kwibhrantshi kwaye ndihlale ndijonga iirekhodi zeakhawunti yam ukuqinisekisa ukhuseleko lwemali yam.

Ndicebisa umalume wam ukuba acacise iinjongo zakhe, afunde ngebhanki ezahlukeneyo, alungiselele amaxwebhu afunekayo, aqinisekise imali yediphozithi, aqaphele iinkqubo zokhuseleko kwaye abuze imibuzo malunga nenkonzo yabaxumi ukuze avule iakhawunti efanelekileyo.

umatshini. Xa ndingenawo umatshini wamakhadi okanye imali esandleni ndicela uncedo kumphathi okanye kumhlobo. Ndibuze ukuba ndingakhokha kamva okanye ndiyeke ukuthenga ndibuyele nesixa semali. Ndifunda ukuqinisekisa ukuba ndinolwazi lwemali ukuze ndingaphindi kwimeko enjalo.

Xa ndifumanisa ukutsalwa kwemali okungaqhelekanga kwiakhawunti yam ndihlola irekhodi, ndifowuna kwibhanki ndiyeke ukusebenzisa iakhawunti, ndicele ulwazi, ndifake isikhalazo, ndithintele ukhuseleko kwaye ndigade iakhawunti rhoqo ukuze ndikhusele imali yam.